Usizo-ke liye lusheshe litholakale ngaleso sikhathi ulidinga ngaso ngoba bayazi ucwaningo lwakhona nobuchwepheshe abasisizayo bukhoma kulezi zemisakaza. Bayazi ukuthi kumele benze njani ngaleso sikhathi ikhasimende libhekana nenkinga. Ngakho usizo-ke liyashesha ukuba khona ikhasimende liqhubeke lenze loko ekumele likwenze kwi-akhawunti yakhe. Ngoba vele ngenkathi umuntu eqala esakaza isuke ikhona ingxenye evelayo embonisayo ukuthi nakhu la la ongathola khona usizo mawuba nenkinga ngesikhathi usakaza. So, iy'nkinga ziyaxazululeka ngaleyo ndlela.

Akuvumelekile kuwona wonke ama-network ukuthi udlulele enyangeni elandelayo ngedatha le nyanga edlule. Ngoba ngale nkathi ulithenga idatha lakho unikeziwe ukuthi liyisikhathi esingakanani, libekelwe leyo nyanga. Ngakho-ke awukwazi ukusebenzisa idatha kule enye inyanga ekubeni idatha kwelale nyanga okade ulithenge ngayo. Wonke ama-network awulivumeli leso simo esikanjalo. Inyanga elandelayo uzolithenga elakhona idatha, nelandelayo uthenge elakhona idatha. Uma idatha lakho lingasetshenziswanga ngaleyo nyanga, kuchaza ukuthi idatha lakho selidlulelwe yisikhathi. Ayikho enye into ongayenza ngalokho ngaphandle kokuthi uthenge elinye idatha laleyo nyanga.

Kufanele ukuthi abe nalo ikhono lokusakaza, akwazi ukuba nendlela yokukhuluma, akwazi ukukhuluma nomphakathi. Ngaleyondlela-ke, angakwazi ukuthola isikhala emsakazweni. Kuzoya ngokuthi yini yena afuna ukukhuluma ngayo ngaleso sikhathi. Ngalokho-ke angafaka isandla emsakazweni ngokuthi abe nezinhlelo yena azoqhamuka nazo ukuthi uzozenza. Isibonelo nje, mhlawumbe athi ufuna ukuthi akhe intsha, ayiyale ngezidakamizwa noma ngokuhlela umndeni. Ngalokho-ke, uzothola abalaleli abaningi ngoba uzobe eza nomdla kule nto azobe eyisakaza ngaleso sikhathi.

Kungafanele uqale uhlele isikhathi ozosakaza ngaso. Isikhathi esinabantu abaningi kuphakathi kwehora lesihlanu ntambama kuya kwelesishagalombili ebusuku. Ngaleso sikhathi bonke abantu basuke sebebuyile emsebenzini belalele imisakazo yabo. Ngaleso sikhathi kufanele usebenzise ithuba lokuthi udlale-ke imiculo ezobaheha abantu ukuze balilandele uhlelo lwakho futhi balithande, bakwazi nabo futhi ukuthi bashayele emsakazweni basho ukuthi bazizwa kanjani ngalolu hlobo lo mculo ongabe ulidlala ngaleso sikhathi. Imculo-ke abantu abangayithokozela uzwa ngabo ukuthi imuphi umculo abathanda ukuthi uwenze ngaleso sikhathi uwudlala ngoba abantu abaningi ngehora lesihlanu basuke bephuma emsebenzini benemzwangedwa, benengcindezi, kungafanele udlale umculo ozokwazi ukuthi ubaduduze-ke kulezo zimo ababhekene nazo.

Izingqinamba esibhekena nazo ukusebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi ukuthi wonke umuntu usuke ngaleso sikhathi exhumile kuleyo Wi-Fi. Ngake ngaxhuma kwi-Wi-Fi yase-mall, wonke umuntu olapha e-mall, abanye basuke emakhaya beze bazohlala la ngesimo sokuthi bafuna ukuthi bangene kuma-website benze izinto. Ngaleso sikhathi sonke siyasindwa, i-Wi-Fi ayinawo amandla.

Kweyinzuzo kakhulu entsheni ngoba bayakwazi ukuthi bangene bafune imisebenzi, benze izinto zabo, nabafundayo bayakwazi ukungena benze imisebenzi yesikole. Kuningi okubasizayo. Nami nje uqobo lwami ngangena ngafuna umsebenzi khona izinto zesikole. Ngakho nje kwiyinzuzo enkulu entsheni ukuthi kube khona iy'ndawo ezine-Wi-Fi emphakathini. Ikakhulukazi emtapweni wolwazi lapho vele bonke abafundi beyofuna khona ulwazi, baphinde futhi bafice ne-Wi-Fi. Sekwanele lokho ekuthenini ukuthi umuntu enze izinto zakhe zesikole.

Ngingalwenza uhlelo lokuthi nje sibuyisela okuhle entsheni, ezobasiza kakhulu-ke bona ngoba bazobe bethola lonke ulwazi ekudinga ukuthi balwazi njengabantu abasha ukuthi yini ekumele bayenze ngekusasa labo, yini ekumele bayenze ngamathuba angase avele emphakathini. Kuningi esingakuthola, singahamba nemigudu ekumele siyihambe ukuthi sithole abantu abangasisiza ukuthi silwenze nabo uhlelo. Kulona lolu hlelo kube khona ingcenye ezosho ukuthi la silungisa amathuba emsebenzi sisiza intsha, la silungisela abantu abaphase umatikuletsheni wabo ukuthi bathole izikole, imifundaze, yonke into engaba usizo kubona.